Ezemidlalo zidlala indima ebalulekile yokuzithemba ngoba umuntu bamuthatha, bamthatha asesemncane, bese ekhulela khona kuleyo ndawo leyo kwezemidlalo. Ngakho-ke ukuzethemba kwakhe kuyakhula.

Amabhizinisi endawo njengamahhotela, azosomula kakhulu uma kuba ne-world cup. Ngoba abantu bazofuna izindawo zokulala, bafune ney'ndawo zokuhlala ngoba bazobe basuka kwamanye amazwe, bezobungaza bezobuka ibhola. Badinga nendawo zokudlela, badinge nezimoto ezizobathutha. So, kuzobaluleka kakhulu ukuthi lezi zindawo lezi zihlezi zikhona.

Cha, izinhlelo zokuzilibazisa akumelanga ukuthi zize zibize ngoba, abantwana bangadlala ngokunye bangazenzela kona. Kodwa-ke kubalulekile nabo ukuthi babe nazo lezi, kodwa akumelanga ukuthi bagxile kakhulu kuzo zona lezi ezibizayo zokuzilibazisa. Ngoba bangakhona ukuthi bazenzele, bazenzele imidlalo yabo ezokhona ukuthi balibazise.

Ukuba ukuba nezinsiza ezingenamkhawulo zokuthuthukisa inkundla yezemidlalo esezingeni eliphezulu yomphakathi yakwaBhuqa, kuyabasiza kakhulu abanye abantu ukuthi uma wena unako lokho ukwazi ukuthi wabelane nabo. Nabo bakhone ukuthi bazosimula.

Izikole zingabasekela abafundi abangakwazi ukuthenga izinto zokudlala noma imali edingekalayo ukuze bajoyine amaqembu, ngokuthi bahambe bacele imali kosomabhizinisi.

Kuwumthwalo wemfanelo womuntu osemusha ukuba, abe nethonya elihle uma enabalandeli abaningi abasebasha. Ngoba bayakhona ukuthi, baqondane bona ukuthi, into yabo ngoba bayayazi bona ukuthi into yabo injani ngoba bayalingana futhi nangeminyaka.

Imisebenzi isikhashana engavela uma kune-world cup. Abantu bangathutha abantu. Abantu bangavula amahhotela. Abantu bangavula izindawo zokudla.

Umfundi onovalo ngokuzama iqembu lebhola lezinyawo lesikole futhi ofuna iseluleko noma ugqozi, ngiyombonisa ukuthi, ibhola lingamunceda kakhulu empilweni. Ngimbonise abantu abasuka phansi nalo ibhola baze bafika le phezulu.

Ziningi izinyathelo ezingathathwa ukuqiniseka ukuthi abafundi abavela kubo bonke ubulili namakhono namasiko bazizwa bemelwe ngokulinganayo. Ngokuthi umthetho wamanje kahulumeni uyasho ukuthi wonke umuntu kumele aphathwe ngendlela elinganayo. So, ziningi izinhlelo zikahulumeni eziqhatha loko.

Inani lemfundo elingatholakala emdlalweni ye-inthanethi. Ziningi izinto ezingatholakala ngokuthi bayakhona ukuthi la bantwana badlale badlale ku-inthanethi, badlale nabanye abantu. Bayakhona ukuthi bakhulisane ngokomqondo, babonisane nezinye iy'ndlela zokudlala.

Izikolo noma iy'nhlangano zingakugqugquzela ngendlela yokuthi bagqugquzele abafundi, babanike namathrofi uma bezodlala, babanike nemiklomelo. Lapho kukhethwa ezemidlalo noma imisebenzi yemicimbi yamazwe ngamazwe. Bese-ke lapho uma sebafike kwamazwe ngamazwe ilapho bazokwazi ukuthi, ngoba bawutholile umklomelo ekhaya, bazokhona ukuthi bawuthole futhi.